Inghana sihlahla sesintu esilapha umgomani.

Besizo elirhabako singababikela ngokuthi sibafowunele kunomboro ethi, one one two namkha ten one double seven. Ungathinta bakwa-provincial disaster namkha wathinta bakwamasipala wangekhenu.

Iimphathimandla zeencimamlilo kufuze zivakatjhele umphakathi kabili enyakeni, ehlobo nebusika ngombana kuvame khulu ukutjha emmangweni ebusika begodu nasehlobo kuvamile ukutjha ngonobangela wombani.

Indlu yalumatha umlilo kufuze bona ungatheli amanzi ngombana lokho kungenza bona umlilo ubenamandla. Kufuze uthele ihlabathi namkha Uberegise i-fire extinguisher nawusalinde isicimamlilo.

Imiphakathi ingakhuthaza abantu bembaji bona batjheje iimpilo zabo ngokuthi bavakatjhele imitholapilo yangakwabo.

Iye, kungaba kuhle khulu bona abodorhodera basizane nabalaphi bendabuko kokhunye ukugula ngombana ekadeni bekuphilwa ngawo amakhambi wendabuko begodu namhlanjesi amanye amakhambi sekenziwe amapillisi.

Imisebenzi yesintu eqakatheke khulu kulokha nasikhulelwe bantwana bese benzelwa amasikopilo wabo. Abentazana benzelwa imisebenzi wabo wequde, abesana benzelwe umsebenzi wabo wengoma.

Awa, isizo elirhabako alifumaneki lula endaweni yangekhethu, umuntu angabe afe asalinde isizo elirhabako.

Umhlanga sihlahla esihlaza kotjani, esifumaneka emlanjeni namkha emadamini, sivela sisiqubuthu emanzini.

Awa, ihlangano eyengamele zepilo ephasini ayiwenzi umzamo wokobana iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko.

Ukuphahla kulokha nawukhuluma nabezimu bakho. Lokho ungakwenza ngokUberegisa amanzi, ipuphu ehlanganiswe namanzi, ngotjwala besintu namkha ngegwayi lesintu elaziwa ngesineyifu.

Kuqakatheke khulu ukutlhogomela abantu abalupheleko emakhaya wabo ngombana abakuthandi ukuyohlala la kuhlala khona abalupheleko begodu nasibatlhogomela emakhaya wabo, bayathaba bakhululeke. Nasibatlhogomela emakhaya wabo, siwabona masinyana amagulo wabo, asasuka phasi.

Iye, ikhona imitjhoga ekghonako ukwehlisa umuntu emzimbeni. Imitjhoga le, nginasi elandelako, yihlasela amafutha for everyone, contrave, penthermine kanye ne-green tea.

Abonophehlwana bahluka ngobukhulu ngakho-ke inani labantu lingahluka begodu unophehlwana omkhulu angarhelebha abantu abanengi nge-iri linye.

Iye, abantu bemazweni amanye akunakinga bona basebenzise iinhlahla zesintu abazifumana emitholapilo yelizweli, kwaphela nabazokubhadala.

Kokuthoma, emakhaya kukude nemitholapilo kanye neembhedlela. Kwesibili, kukobana ama-ambulensi awakghoni ukufumana amakheli wala ibizelwe khona ngombana iindlela zethu azinamabizo.

Awa, imali yesibonelelo sabaphila nokukhubazeka ayikaneli ngombana izinto seziyadura mvanje begodu umuntu okhubazekileko uneendingo ezinengi mayelana nepilo yakhe.

Imitjhoga yesintu mitjhoga efana nabosikghopha, izambane le-Afrika, abomacani, umhlonyana, impepho, isango kanye nesigenama nezinye ezinengi.

Amarherhetjha sihlahla sokuhlanza igazi emzimbeni. Kanengi asetjenziswa lokha umuntu nakaqeda ukuthola umntwana nalokha umuntu nakabhujelweko.

Iye, ukubhema kunomthelela oyingozi epilweni yomuntu wembaji ngombana kubangela isifo samaphaphu okuyi-TB kanye ne-cancer yomphimbo.

Awa, amaziko weencimamlilo akaneli endaweni yangekhethu.

Iindawo ezisengozini yokulumatha umlilo kufuze bona abantu bakhona bangalahleli amagwayi phasi bangakawacimi begodu bangatjhisi izinto zabo hlanu kotjani.

Iintjhijilo zokutholwa ziinthuthi zabagulako endaweni yangekhethu kukobana, iindawo zethu azinamagama weendlela ukwenzela bona ukwazi ukulayela isithuthi bona sikuthole ndawanaphi.

Kokuthoma, kosele kulandelwe namkha kutholwe bona abelaphi laba bendabuko bazitlolisile kuhlangano yabo ebizwa nge-THO. Kwesibili, kosele kuhlaziywe bona iinhlahla lezo aziyitjhiyi okhunye ukugula okunamandla.

Umuntu okufuze enze isiqinisekiso sokuthi imitholapilo nabelaphi bendabuko bayasebenzisana, yindlu yesibethamthetho okuyipalamende, ivumelane kanye ne-Department of Health kanye ne-THO.

Awa, abantu angeze bawalandela amatshwayo lawo ngombana abantu balalela abosopolotiki nabathi, abathathe indawo enye nenye ebayibona ingakakhiwa.

Umanzamhlophe sihlahla sokuphalaza, uhlambulula idlozi begodu wenza uthandwe madlozi wakho. Umanzamhlophe uyageza besifuthe ngawo.

Umuntu ekufuze afundise umphakathi weendaweni zemitlhatlhana ngokuvikela umlilo, ngurhulumende ahlangene nebeencimamlilo.

Iinhlahla zesintu nazifakwa emtholapilo, kufuze ziphuthelwe njengeenhlahla zesimanjemanje.

Umuntu wemaplasini into angayenza kuthinta besizo elirhabako, bangakumasipala wangekhabo begodu athinte naku-national abawe iphehlwana.

Nakutjhe indawo ekulu, vane abantu balahlele amagwayi wabo angakacinywa, abanye vane batjhise utjani ngabomu.

Kulula khulu ukuthi indawo yemitlhatlhana ilumathe umlilo, itjhe yoke ngombana imitlhatlhana leyo isuke itjhidelene khulu begodu negezi yabo ayikhambi kuhle, inobungozi.

Isirugulu sihlahla esiselwa mumuntu obhujelweko.

Umarobazibukhali sikghopha, ngesiNgisi yi-aloe. Irhelebha emagulweni amanengi begodu yehlisa ne-high blood.

Awa, imitjhoga iyatlhogeka eendaweni zemaplasini nezemakhaya ngombana iinthuthi ezivela emnyangweni wezepilo azikavami uku-deliver emitholapilo yethu.

Imiphakathi ingasiza ngokuthi iyothathela abalupheleko iinhlahla emitholapilo begodi ibike bona, bazokwazi ukuthumela abantu abavela ngemtholapilo bona, bazokwazi ukurhelebha laba abalupheleko ebasemakhaya.

Ikomo silwane esifuywa emakhaya esidla utjani begodu sithengiswa nemabhutjhari. Inyama yakhona ibizwa ngebhifu.

Iqhame sihlahla esineenthelo.

Ubhoqo libizo lesihlahla esaziwa ngokuthi yi-ipomoea oblongata, esisetjenziselwa iinyawo ezivuvukile, amalwelwe atholakala ngomseme, ukuhlanza nobulwelwe besifuba kanye ne-high blood.

I-TB bulwele bamaphaphu. Lokha nayikuphethe, ubonakala ngokukhohlela, bekuphele iimveke ezintathu begodu isikhohlela sakhona siba negazi kodwana umgomani angeze isikhohlela sakhona saba negazi.

Umarebulana mumuntu obanga ipi nombuso wenarha namkha nabadosiphambili abathile.

Umtjhoga wokwehlisa umzimba kufanele uwubone ngemva kweenyanga ezintathu ukuthi awukUberegeli.

Iye, iindawo zangemadorobheni zilithola ngcono khulu isizo le-ambulensi kunalezi zemakhaya.

Awa, izokubhala nayinjalo ngombana ezinye iinyanga, azinawo umbono wokubona ukuthi umuntu usuke aphethwe yini kodwana zikwazi ukulapha.

Isitutjhe sisetjenziselwa ukubeka izinto zakho onazo nawunganandawo la uhlala khona namkha nawuyokUberegala kude nenarha bese izinto zakho uyozibeka esitutjheni.

Amajima wokuvakatjha kwabacimimlilo eenkolweni angasiza khulu ngobungozi bomlilo begodu angasiza nangokukhandela umlilo nokuwucima.

Inghana lisiza khulu ebantwini abaphethwe sifuba ne-bronchitis kanye nomkhuhlani. Lisiza ngesilungulela kanye negawudu.

Indlela elula yokucima umlilo emitlhatlhaneni kUberegisa ihlabathi, thola ihlabathi ngobunengi bese ucima ngayo.

Abantu bemaplasini kade balila ngokwakhelwa iimbhedlela kodwana kuyariyada ukwakhiwa kwazo, umraro kungaba yini?

Urhulumende uthi uyafuna ukuthumela imitholampilo ebomakhambangendlwana eendaweni lapho kungafinyeleli isizo khona, kodwana, umraro ziinlelesi ezeba iinkoloyi, ungararuluwa njani umraro lo?

Amalunga wepalamende ngiwo asiphetheko siyavuma, kodwana nabagulako abayi eembhedlela zikarhulumende baya kezizijameleko namkha zangaphetjheya. Veza amazizo wakho ngalokhu.

Abatjhayeli bama-ambulensi batjho bayariyada ngabomu nakufuze barhabele lapho ababizwe khona ngombana ngasikhathi ufumana bona babizwa ziinlelesi bese ziyabadlelezela. Kungaba yini isisombululo kulokhu?

Abanye bathi umuntu nakafuna ukuya emtholapilo kufuze afake isibawo nge-inthanethi bambekele ilanga ekufanele eze ngalo. Ucabanga bona lokho kungayiphungula imijeje emide emitholapilo?

Umntanthu ujame umjeje isikhathi eside esibhedlela abulawa yihloko, wagcina awile bewabhubha. Kufanele kusolwe ubani ngalokhu?

Abanye abafuni ukuya eembhedlela zikarhulumende bakhetha ukuya kezangeqadi, kubayini?

Ngezinjani iimbhedlela ezizijameleko?

Kungaba njani nakungathulwa umthetho wokuthi isiguli nasifika esibhedlela abasebenzi bakhona nabasola ngathi siloyiwe babe nelungelo lokusijikisa, basithumele enyangeni?

Iinkoloyi zabacimimlilo zona azisajami emarobodweni zidlula ngebelo, kubayini?

Alo, jengombana soke siyazi ukuthi akutjhi ngamalanga, benzani abacimimlilo kamanye amalanga nakunganalapho ekutjha khona?

Iye, ngiyaboba abacimimlilo, kodwana ngirarwa yijinifomu, iqakatheke ngani nabayokucima umlilo ngombana ungawucima uzimbathe ijasi?

Ngivumelekile ukuthi ngibize abacimimlilo bazokubhula umlilo nanyana umncani namkha kufanele ngibabize nasele ngibhalelwa kukuwulawula kwaphela?

Abacimimlilo bakghona ukufumana isisusa somlilo nanyana bafike ngemva kwesikhathi endaweni yesehlakalo, bakghona njani ukubona?

Abanye abantu babhema igwayi bakhambe balithinthela magega nendlela nabatjhayelako, utjho bona lingalumatha kutjhe iinkhotha?

Kezinye iindawo khulukhulu zemitlhatlhana, imizi yakhona iminyene khulu, kungenziwani yinye nayilumatha umlilo zingatjhi zoke?

Amalanga la sekuneemfledzi eziphakeme khulu. Kwenziwani nakhibe ifledzi ilumethe umlilo esithlorini bese iphayiphi lesicimamlilo alifiki lapho?

Ngiliphi igadango lokuthoma lokuqinisekisa ukuthi ikoloyi iphephile ekulumatheni umlilo?

Nasi indlu ibhodwe malangabi, kunabantu ngaphakathi, abacimimlilo solo abafiki, ngikuphi ongakwenza ukuhlangula abantu abangaphakathi kwendlu ebhodwe malangabi?

Simphakathi wemaplasini siqeda ukuhlangula abantu abebangaphakathi kwendlu elumethe umlilo, asinaanthuthi, ngiliphi isizo lokuthoma esibanikela lona?

Indlu yotjani kagogo iyatjha, abacimimlilo solo abafiki, ngivumelekile ukuthi nami ngije ngiraga nokucima umlilo nasolo bangafikiko.

Usorhulu udosa egezini epaleni lakwa-Eskom ngokungemthetho, uzihlanganisele neentambo ngokungemthetho begodu uhlala endlini yotjani, ungamkhalima uthini?

Ngelawini likaMsweswe kulumethe umlilo obangelwe kukuzihlanganisela iintambo zegezi ngokungemthetho, ngithi ngicima ngamanzi bathi ngizowubanga ubukhali, umlilo wegezi awicinywa ngamanzi, kubayini?

Usenza njani isiqiniseko sokuthi ikoloyi yakho iphephile emlilweni?

UMsiza utjhayela ibhesi ethutha abantu ngamalanga, yini ekufanele ahlale abanayo ngebhesini ukuqinisekisa ukuthi abakhweli baphephile nakungenzeka ibhesi ilumathe umlilo ikhamba?

Umphakathi ungalima yiphi indima ekufundiseni abantwana ngobungozi bokudlala ngomlilo?

Batjho iinkhukhula zitjhiye ibangamatlhuwo KwaZulu-Natal. Kanti yini iinkhukhula?

Bengithoma ukuzwa ngento ekuthiwa ziinkhukhula kumabonwakude namhlanje, alo iinkhukhulezi kanengi ziba seendaweni ezinjani?

Besizo lokuthoma bayariyada kodwana sibazise ebusuku ukuthi sihlaselwe ziinkhukhula, ipahla yakwethu ingemanzini emlanjeni. Kungaba nengozi nangingangena ngemlanjeni ozeleko bangekho besizo lokuthoma?

Sibuyokuhlangula umndeni wakwagogo emaplasini basahlelwe ziinkhukhula ezibangela lizulu elikhulu, izulu liphelele phezukwabo. Kuqakathekile ukuthi sibase emitholapilo namkha amanzi wezulu angeze abenza litho?

Batjhi kunabantu abarageleleke esiqongolweni sentaba eKapa. Uhlangulwa njani umuntu osesiqongolweni sentaba lapho ekungafiki khona ikoloyi?

Ngifuna ukukhamba ngeyami imilambo nemilanjana, nqiqaqade intaba uMadlayi, yini kufanele ngiyiphatha ukuqinisekisa ukuphepha kwami?

Abasegwabo bebadlala intonga uMabhande wathi, qhu, qha, qhi, ehloko kaDlalisa, uDlalisa wathi pewu, walalela futhi, nangu solo uyerayera phasi, i-ambulensi ibiziwe ayikafiki. Ngikuphi esifanele sikwenze?

Umuzi wakwaKabini uphadlhwe ngebesizo lokuthoma nabahlangula umntwana obekangaphakathi nakutjhako, basuse woke umfulelo. Alo, ngubani okufuze abhadele iindleko zokufulela ngobutjha?

Kungombana abantu abalupheleko abakuthandi ukuyohlala eenlukazini begodu nabatlhogonyelwa emakhaya balulama masinya.

Ubudisi kukobana abantu abatlhogomela abalupheleko, nabo abasasitholi isikhathi sokuba nemindeni yabo.

Imiphakathi ingalekelela lapha nakukulunyagwa ngezindlini zabo nemajarideni wabo, umphakathi ungarhelebha nangokubavasela izembatho zabo.

Abasebenzi ebasebenza ngabantu kufuze urhulumende abafundise baye nakuma-training.

Kuqakathekile bona sibahloniphe, ngombana nabo bazali bazele begodu nebhayibheli liyatjho bona, hlonipha uyihlo nonyoko kuze intsuku zakho zande ezweni.

Awa, amatlinigi abomakhambangendlwana awafiki ngekhethu, ngombana thina sinawo eduzana.

Umraro kukuthi umbuso lo wethu mbuso weengebengu, kudliwa imali kuphela izinto ezibalulekileko azenziwa.

Umbuso kufuze nawuthumela abomakhambangendlwana emaplasini, ubathumelele namaphoyisa begodu bafake neenkoloyi zabo ama-tracker.

Inengi lamalunga wepalamende bona banama medical aid, bayakghona ukubhadela iimbhedlela ezidurileko.

Abatjhayeli bama-ambulensi kufuze baphekelelwe maphoyisa namkha iinkhamphani zabonogada.

I-HIV yingogwana ethelelana ngokuya emsemeni ungakazivikeli begodu ayilapheki.

I-AIDS ligciwana elibangwa yingogwana i-HIV, nawungathathi umtjhoga wakho we-HIV.

I-HIV and AODS itholakala ngokuthelelana kweengazi namkha ngokuya emsemeni ungakazivikeli.

Umlayezo engingamupha wona, kukobana athathe umtjhoga wakhe ngendlela efaneleko begodu athole irhelebho lezokululeka kwengqondo.

Into yokuthoma kufuze aye emtholapilo ayothatha imitjhoga yakhe, bese bayamluleka ngokomkhumbulo.

Abantu kufuze bazitlhogomele, bazivikele ngokuberegisa ijazi lomkhwenyana nabaya ngemabhayini.

Kokuthoma abantu nabo abangahlali eendaweni zemitlhatlhana ezingakaphasi, ngombana asikho isisombululo sokwenza bona kungeneke lula emitlhatlhaneni.

Iye, lokho kungayiphungula imijeje emitholapilo kodwana kufuze kube ne-emergency, ukwenzela bona kungene nanyana ngubani oqalene nekinga yokugula erhabileko.

Kufuze kusolwe amanesi nabodorhodere, ngombana umuntu loyo bekufuze bamrhabisele ngemawadini ayokuhlolwa.

Bakhetha iimbhedlela zangeqadi, ngombana amanesi weembhedlela zikarhulumende abaphathi abantu kuhle.

Iimbhedlela ezizijameleko ngilezi ezibizwa ngokuthiwa ma-private hospital, la ubhadala khona.

Awa, abalaphi bendabuko abasathathelwa ehloko.

Iye, iinhlahla zesintu kufuze zifakwe emitholapilo.

Iye, iinhlahla zesintu kade zilapha begodu zingawalapha amagulo wanamhlanjesi.

UmNyango wezePilo kufuze wenze iinhlahla zesintu zibe semthethweni.

Awa, abawenzi umzamo wokuthi iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko.

Ngurhulumende kwaphela ongavumela lokho kwenzeke.

Kufuze ziphuthelwe ngamabhodlelo njengeenhlahla zesimanje, ukuze zivaleke tsi.

Iye, abonesi nabodorhodere ematlinigi kufuze bafundiswe, ngokugula okufuna iinhlahla zesintu.

Iye, lokho kungaba lula ngombana amanye amagulo afuna iinhlahla zesintu.

awa, lokho angeze kwalunga, ngombana iinyanga ezinengi azikwazi ukufunda iindawula.

Imitjhoga yesintu neyesikhuwa kufuze ibekwe ndawo yinye.

Awa, angiboni lokho kwenzeka bona imitholapilo ibambisane neenyanga nezangoma.

Kufuze bona kuhlaziywe abelaphi bendabuko ngokubambisana ne-THO, bona mbala bathwasa rerhe na. Kufuze neenhlahla zemandulo ziyokuhlolwa bona azinabungozi na.

Imitjhoga yesikhuwa ifuna i-license, ye-ke lokho kuzobanzinyana.

Ngurhulumende ekufuze enze isiqinisekiso sokuthi, imitholapilo nabelaphi bendabuko bayasebenzisana.

Iye, abanye abantu bakamanye amazwe, bangazisebenzisa iinhlahla zesintu abazifumana emitholapilo yethu.

Kufuze kukhulunyiswane norhulumende wangaphetjheya, bavumelana gamare singaya.

Awa, akukafaneli bona isiguli sijikiswe, kufuze sithunyelwe ewadini yomelaphi wendabuko.

Isizo elirhabako libizwa nge-emergency.

Ziqakatheke khulu ngombana zirhelebha iingulani, bona zingakhambi ibanga elide ukuyofuna iinthuthi zomphakathi namkha kuqatjhwe iinkoloyi.

Iindawo zemakhaya azinawo amabizo weendlela, ngakho-ke lokho kubanga bona iinthuthi zeengulani zilahleke.

Iinthuthi zabagulako azikghoni ukufinyelela kiloyo muzi, mangabe indlela yakhona inemigodi.

Imiphakathi ingasiza ngokuvala iindlela ezinemigodi ngehlabathi, ukuze iinthuthi zikwazi ukudlula kuleyo ndlela.

Iye, ukuya ngami zesizo elirhabako lezepilo ziyafumaneka endaweni yangekhethu.

Abahlali abahlala eendaweni zemitlhatlhana, kufuze basikelwe iindawo zabo zokuhlala ukuze kusikeke kuhle, kube ziintandi ezineendlela ezivulekileko.

Abatjhayeli bama-ambulensi lapho bavame ukulahleka.

Indlela engaba ncono kulokha nabangaberegisa i-GPS, ngokufaka isiphande sendawo leyo kibomaliledinini begodu bavulele i-GPS.

Iye, iindawo zemadorobheni zilithola nconywana isizo lama-ambulensi.

Kulula ukufumana i-ambulensi endaweni yangekhethu nakunobujamo oburhabako.